Ngokwam ukucinga, ndicinga ukuba isizwe sebhola lomnyazi eMzantsi Afrika lime ngxi. Ingoba ezindabeni xa kuvezwa imidlalo ngemidlalo ehlukeneyo, andikaze ndayibona i-basketball ivezwa okanye kuthiwa eMzantsi Afrika kunabantu esinabo abadlala ibhola lomnyazi.

Eli gama liyahambelana neli qela eliyiBafana Bafana. Ingoba abakhankasi balo mdlalo benza kakuhle ukuthi baziwe abafana baseNingizimu Afrika ukuba bangaBafana Bafana.

Ndiyavumelana nale ngxelo ingoba ukwakha isixhobo sokuthintela ulwaphulomthetho nobundlobongela kunceda ulutsha olusafuna ukuphumelela luye phambili.

Izinga lebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika, mna ndithanda ukuthi liyakhula. Ingoba eminyakeni edlulileyo zikhona izinto eziye zafumaneka zikhulisa umdlalo webhola eMzantsi Afrika, bakhona nabantu abatsha abangenayo kwiqela loMzantsi Afrika lokudlala ibhola. Ndiyabulela ngokundinika ithuba. OoRetabile Mofokeng, ooRelebokgele Mofokeng bafikile nabo benza abadume ngako.

Indlela endizonwabisa ngayo nabahlobo bam xa sinemali, sikhe siphume sihambe siye ezindaweni ezonwabiso. Sihambe siyobhukuda, sihambe siyokutya, sihambe siyokubukela abantu abadlalayo kwi-television, kube mnandi. Sizivuyisa ngolo hlobo mna nabahlobo bam xa sinemali.

Mna ndicinga ukuba andingeke ndiyithathe inxaxheba yokubaleka imaratoni. Ingoba andizimiselanga ukubaleka ixesha elide kangaka ndingazazi ukuba ndibalekisa ntoni.

endinokuzenza njengomphathi weProteas, ndizoqala ndibabonise ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba batye ukutya okunamandla, okusiza umzimba, okwakha umzimba. Ndiphinde ndibabonise amandla abanganawo xa bengazivocavoca ngendlela eza kuvuyisa imizimba yabo, nokuthi xa beyodlala bangakhathali, bangadinwa.

Mna kwinyanga ephelileyo beyingekabikhona into endiyenze nabahlobo bam ngoba imali besingekabinayo kakuhle. Kodwa kwezinyanga ezilandelayo, siza kuba nemali sizivuyise.

Mna ndithanda ukuchitha ixesha lam lokuphumla nosapho lwam. Ingoba bangabantu endibathanda kakhulu, endibagcine kakhulu entliziyweni yam. And nenye into eyenza ebangela ukuba ndithande ukuphumla nabo, ingoba ndiyabonakala kubo, bayandithanda and abandiqhathi.

Abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomu obupheleleyo. Loo nto itsho ukuba, abantu abasebenza ngento abayithandayo ababoni nokuba bayasebenza. Kuba ngathi benza into abayithandayo, baphinde bayifumanele imali.

Mna iqela lebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika endicingela ukuba inekhithi okanye ijezi egqwesileyo yiMamelodi Sundowns. IMamelodi Sundowns isebenzisa imibala ekhanyayo emihle, igqwesile.

Mna umthetho endingawucela ukuthi bawususe kwi-International Basketball Federation ngumthetho othi abantu abafitshane kakhulu abakwazi uyidlala ibasketball. Ingoba bangabantu abayithandayo.

Mna imidlalo endandiyidlala nabahlobo bam ekukhuleni kwam minintsi. Wawukhona umdlalo wokutsiba intambo obizwa nge-skipping. Lo mdlalo lowo ndandiwudlala namatshomi wam, abahlobo bam ngawo wonke amaxesha xa sikhupha isithukuthezi. Abantwana bale ntseni yanamhlanje abayazi le midlalo.